Ngingasho ukuthi ngiyazwelana naye kulesi simo abhekane naso, bese ngiyamcondisa ukuthi, ukuze asizakale kwa-omele alandele miphi imigomo nemibandela. Bese ngiyamududuza kule simo abhekane naso.

Ngingamutshela ukuthi, ubuhle bamakhadi esikweletu ukuthi uyakhona ukuthatha into oyifunayo ngaphandle kokuthi ubhadale ngaleso sikhathi, kodwa ububi bakhona ukuthi ubhadala leyo mali sekunenzalo phezulu.

Kungoba baningi abantu abakulo msholensi futhi abadinga usizo ngokomngcwabo. Kumele kulandelwe imithetho futhi kulandelwe nesikhathi esifanele.

Ukugcina isikhathi, nokugcina amabhuku emishwalensi esezingeni leli sephezulu, futhi leli kunokunakekela futhi kunokulandelelwa.

Zimali mboleko zabafundi, imali okubolekwa umfundi ukuze acedele izifundo zakhe eziphakeme. Ayiphindisele uma acede ukufunda, kodwa imifundaze imali okunikwa umfundi ukuze acedele imfundo yakhe ephakeme ngaphandle kokuyibuyisela. Okungcono kuko kokubili umfundazwe.

Ukulinda komshwalense womngcwabo kubaluleke kakhulu ukuze uthole ukunakekelwa, futhi uthole usizo olukufanele futhi ukulinda kubalulekile.

Ukuthi bathathe imininingwane yakhe, baphinde badonse imali ebhange lakhe.

Umsebenzi kumele anike izisebenzi imininingwane yokugcwalisela ifomu lwakwa-UIF. Abachazele ukuthi kwamele bahambe baye ka-Department of Labour, bazofike balandele yonke imigomo ababachazele yona ukuze baphenduleke futhi basizakale.

Iminikelo yePhila Futhi, indawo yokulashwa khona wonke umuntu, futhi usizakala ngamanani aphansi, kodwa Amandla Ethu, indawo yokwelapha lapho kusetshenziswa khona isintu futhi kwamukeleke wonke umuntu ukuthi asizakale.

Abahlinzeki bomshwalense bahlukene, kunalabo abahlinza umuntu ofile, kunalapho abakuhlinza khona uma usasuka esibhedlele noma ngabe udutshuliwe noma ngabe udliswe iphoyizeni.

Izikweletu zokufunda, imali okubolekwa umfundi ukuze aphothule izifundo zakhe, kodwa kumele ayibhadale uma aqeda ukufunda. Ubungozi balemali ukuthi, uyayikhokha, uyayiphindisela, uyayibhadala, futhi uyibhadala nanenzalo.

Yebo, ngingachubeka nokulisebenzisa, ngoba imali yami ingagcineka iphephile, futhi bangangidonsela amanani aphansi.

Yebo, ngingazihlelela ngokuthi ngibhadale umshwalense, bese ngiyasho engidinga ukuthi wenzeke ngomngcwabo wami, futhi ngibachazele ngayo yonke indlela engifuna ukuthi wenzeke ngayo.

Kungukuthi kungahle kuthathe isikhathi eside ukuze kulungiseke kuthi ngithole izimfanelo zami, futhi kungaye kuthathe iminyaka emide noma ngingathola imali encane. Kuya ngesikhathi obusebenza ngaso, ukuthi singakanani.